Ukubamba umshado omkhulu ngesikhathi sokuqhubeka kwe-COVID-19 kuyingozi ngoba igciwane lingasabalala kakhulu phakathi kwezivakashi lezi ezisuke zikhona emcimbini. Abantu abangase babe negciwane bangathelela abanye ikakhulukazi uma bengagqoki izifonyo noma begcina ibanga phakathi kwabantu. Lokhu kungaholela ekuguleni kwabantu abaningi bagcwale ezibhedlela beguliswa ilolu bhubhane lwesifo. Kungcono unciphise isibalo sezivakashi, ucabangela umshado.

Njengomhlengekazi wesikole uma ngabe umfundi elimele ngesikhathi sekhefu futhi ebonakale engazuthi ucindezelekile noma ukhathazekile kubalulekile ukuthi ngihlanganise ukunakekela kwezokwelapha ngokweseka ingqondo ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nenhlalakahle yakhe umfundi wami. Ngingahlola isimo ngokushesha ngiphinde ngikhiphe usizo olusheshayo, ngixhumane nabazali bomfundi ukuze bazi ngalesi simo esiphuthumayo esehlele ingane yabo.

Ukuze abasebenzi basezibhedlela nasemtholampilo eNingizimu Afrika benze intsha ikhululeke futhi ingesabi ukufinyelela ezindaweni zokuvimbela ukukhulelwa, kumele bathathe izinyathelo ezinjengokuqinisekisa ukugcina imfihlo. Abasebenzi bezempilo kumele baqinisekise ukuthi yonke imininingwane yentsha noma iziguli igcinwa iyimfihlo. Lokho kubalulekile kakhulu. Kuphinde futhi kuqeqeshwe abasebenzi bezempilo ngokugcina imfihlo. Ngokuthatha lezi zinyathelo abasebenzi bezempilo bangasiza ekwenzeni intsha izizwe iphephile futhi ikhululekile ukufinyelela ezindaweni zokuvimbela ukukhulelwa. Ngaleyo ndlela kuncishiswa izinga lokukhulelwa kwentsha kanye nezinkinga ezihambisana nalokho okwenza sibe nendawo egciniwe elungile yawo wonke umuntu.

Ukuhlanganisa imithi yesintu nemithi yesimanje kungaholela ezinsizweni eziningi ezingathinta impilo yomuntu. Lokhu kungandisa izindlela zokwelapha sibe nezindlela ezihlukene zokwelapha eyesintu neyesimanje umuntu akhethe ehambisana naye. Ukuhlanganiswa kwemithi yesintu nemithi yesimanje kungaholela ekuthuthukiseni kwezempilo zomphakathi kube nomthelela omuhle futhi ekwelapheni izifo ezahlukahlukene, kuphinde futhi kuthuthukise ukufinyelela kwezinsiza empilweni kubantu abaningi. Kubalulekile-ke ukuthi lokhu kwenziwe ngendlela eqondile enesizotha futhi esekelwe olwazini.

Njengochwepheshe wezokulapha eziphuthumayo ukuphendule engozini yemoto emgwaqeni omkhulu kudingeka ukuxhumana okusebenzayo nabanye abaphenduli kanye nabahlinzeki bezempilo ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nokunakekelwa okufanele kweziguli. Lapho sifika khona endaweni yengozi into yokuqala esingayenza ukuqiniseka ukuphepha kwendawo, ukuxhumana nabanye abaphambili, nokubika isigameko. Ngakho ukuxhumana okuhle nabanye abaphambili kanye nabahlinzeki bezempilo kubalulekile ekuqinisekiseni ukunakekela okufanele kweziguli nasekunciphiseni imiphumela engemihle yezingozi zomgaqo.

Izinkolelo zesiko nezokholo zidlala indima ebalulekile ekunakekelweni kwabantu abadala nasezinqumweni zokuphela kwempilo, ikakhulukazi eNingizimu Afrika nasemphakathini eminingi yase-Afrika. Lezi zinkolelo zithinta indlela abantu abacabanga ngayo ngokugula, ukufa, nokunakekelwa ngesikhathi sokugcina futhi zinemithelele eminingi.

Ukucisha umlilo kuwumsebenzi anobungozi obukhulu obuhilile izingozi ezahlukene ezingaba nomthelela empilweni nasempilweni yengqondo yaba cishi bomlilo. Ziningi izinhlobo ezahlukene zezingozi ezihambisana nokuncisha umlilo njengoba kushiswa umlilo, ukuphefumula intuthu, ukulimala ngokomzimba, nokukhathala okweqile okungadala umuntu angaphatheki kahle. Ziningi-ke izindlela esingayisebenzisa zokuzivikela abasebenzi bezicishamlilo bangaqeqeshwa kahle futhi bahlale beqaphile ngesikhathi sokusebenza, basebenzise futhi bagcine kahle izinsiza zokuvikela. Ukuqonda nokubhekana nalezi zingozi kubalulekile ekuqinisekiseni ukuphepha nokuphila kahle kwabacishi bomlilo.

Kuyingozi uma ngabe umuntu eyeka ukuphuza imithi kadokotela aze asebenzise amakhambi angaziwa. Imithi kadokotela isiza ukuphatha izifo ezinzima njengokugula ngesandulela ngculazi, isifo sikashukela nomdlavuza. Uma umuntu engayiphuzi imithi isifo singaba sibi kakhulu futhi angagula kakhulu. Ngakho kubalulekile-ke ukuthi umuntu alalele udokotela futhi angashintshi imithi ngaphandle kokuxoxa nodokotela wakhe ngoba angazithola esengozini enkulu.

Umuntu ongaboni futhi ohlala yedwa angabhekana nezinselelo eziningi uma ngabe egula. Kungaba nzima kuye ukuya esibhedlela noma ukuthola usizo ngoba akakwazi ukuzihambela kalula futhi akaboni. Angase angakwazi ukufunda imiyalelo yemithi noma abone izimpawu zezifo zesifo sakhe. Uma ngabe engekho umuntu omnakekele kungaba nzima ukuthola ukwelashwa ngesikhathi. Lokhu kungamshiya esesimeni esibi kakhulu noma kube yingozi empilweni yakhe.

Njengoba ngifika endaweni yomlilo njengesicishamlilo, ngibona ukuthi izindlela zokuhamba zivaliwe imizi igcwele eduze. Lokhu kwenza kwaba nzima ukufinyelela emlilweni masishane. Izimoto eziphathelene nomlilo azikwazanga ukungena kalula ngenxa yezindlela eziminyene. Lokhu kube nomthelela omkhulu ekusizeni abantu nasekucimeni imililo ngoba isikhathi esiningi sichithwe sifuna indlela yokungena. Lokhu kukhombisa ukuthi ukuhlelwa kahle kwendawo kubalulekile ukusiza ngesikhathi sezimo esiphuthumayo.

Ngizolandela ilungu leqembu ngokukhuluma nalo ngemuva kwaseshini. Ngizombuza ukuthi uzizwa kanjani nokuthi ngabe udinga usizo yini na? Ngizomukhumbuza ukuthi aqhubeke nokulandela iziluleko futhi aye emhlanganweni. Ngizomtshela ukuthi akayedwa iqembu lihlala likhona uma ngabe edinga usizo. Lokho kuzomkhuthaza kakhulu ukuthi aqhubeke nokululama.

Izikhungo zokunakekelwa kwempilo zingaqinisekisa ukuxhumana okufanele neziguli eziyisithuli ngokuba nabasebenzi abalazi ulimi lwezandla futhi zingasebenzisa izincwadi zokuxhumana, izithombe noma amafomu alula ukuze kube lula ukuqondana nokuxhumana. Kuhle futhi ukuthi kube khona amaqembu abahumushi bolimi lwezandla uma ngabe kudingeka. Lokhu kusiza ukuthi isiguli sikwazi ukuchaza kahle inkinga yaso futhi sithole usizo olufanelwe masishane.